Sehuba sa kgosi gore se palelwe mo baaging, ke ka lebaka la gore kgosi ke yone ketelelopele ya morahi. Sengwe le sengwe se se diragalang, se tsena ka kgosi, and-e kgosi le yone e utlwa ka morafe wa yone e leng baagi. Ka selelo se morafe o ka be o se lelela, kgosi e utlwa ka morafe. Ke sentle kgosi sehuba sa teng se kgona go ka palelwa cause se tshwere, dilo tse dintsi tsa morafe kgotsa bona baagi.

Lenyalo ke go ka ratana le go ka tlotlana, le go ka tlhompana. Fa o kgetha molekane yo o mo nyalang go ka dula le ene, go raya ga gore, lo nna mo kgolaganong ya botshelo go ka tlhokomela bana ba nyena ga mmogo le ba lelapa la nyena.

Go le gantsi ga re a tlwaela go ja dijo tsa setso bontsi jwa rona re ja dijo tse di tlhakatlhakaneng. Ga re sa tlhole re itse gore dijo tsa setjo ke tsefeng, le fa gona le setjo re gatile setjo sa rona mono nageng ya rona ya Aforika Borwa. Re taboga le ditso tse dingwe tse di leng mo Aforika Borwa, ga o le Motswana o taboga mo morago ga setjo sa seZulu kgotsa sa seXhosa, ga o shebe setjo sa gago. Dijo re ja dijo tsa sekgowa ga re itse dijo tsa Setswana ke tse feng kgotsa mosola wa tsona ke ofeng.

Mo metsesegaeng o ke dulang mo go yone, ditso di dintsi bana ba rona ba tswa mo mebileng ba ikgolaganya le tsa mmino wa setso. Ba leka go ka sela ngwao ya bo ntate bogolo le bo mmemogolo, wa rona morago. Ke yone tsela e e maleba e tla ba rutang ko ba yang teng.

Mo lenyalong la setso go aparwa diaparo tsa setso, babini ba mmino wa setso ba a bina. Go apariwa moaparo wa Setswana kgotsa o ne wa setso, se e kabe ba nyalani, ba nyalana ka se gabone. Motho mongwe le mongwe yo o i leng lenyalong o laelwa go apara go ya ka setso sa lenyalo le le tshwereng.

Mo setsong batho ba ba tlhompang setso sa bona ke Mazulu le Basotho. Ba tlhompa bo mmaditsale ba bona.

Dijo tsa setso tse di jewang ke monyadi le monyadiwa, tse di dirang gore di ba kopantshe, di bidiwa loseka kgotsa loseta.

Ngwana wa mosetsana a ka ka bidiwa ka nkoko wa gagwe, ngwana wa mosimane a ka bidiwa ka rraagwe go ya ka Setswana. Ka gonne o tsosolosa leina la ga nkoko wa gagwe, kgotsa lone la ga rraagwe.

Botlhokatiro mo nageng ya rona bo ko godimo. Mo e leng gore ga gona le tharabololo e e tla dirwang go ka fokotsa botlhokatiro. Gore botlhokatiro bo fokotsege, ke fa go ka tlhamiwa mebereko le fa e ka nna mmereko ya tshingwana, kgotsa ya go aga matlo kgotsa kgwebopotlana nyana e o tla itsosolosang ka yone.